Boimana ba batjha dikolong bo bakuwa ke hore batjha ba iphumana ba na le nako e kgolo matsohong a bona. Jwale he ba qetetse ba entse dintho tsa batho ba baholo. Taba ena e ka qojwa ka hore ho be na le mesebetsi e etsuwang dikolong. Mesebetsi ya matsoho jwalo ka ho loha kapa ho lema kapa hona ho tobetsa di-computer-a. Ba rutwe ka tsa technology. Sena se ka qoba kapa hona ho sireletsa batjha kgahlanong le boimana ba bona ba bonyenyane.

Clinic-eng e haufinyane eo ke tsamayang ho yona, ke ile ka fuwa thuso e ntle haholo mabapi le kulo eo ke neng ke na le yona. Ho tlohela tsatsing la pele ho qala ho bahlwedi monyako. Ho fihla ho mongodisi mme ha ke sa bua ka manese. Tjhe, ka nnete ke ile ka fumana ho tshwareha hantle haholo. Ka fumana le meriana eo ke loketseng ho ba le yona.

Ke hopola hantle ha mme a ne a tswa mosebetsing ka tsatsi le leng a fihla a ferekane ka tlung a re mme e mong a neng a dutse pela hae, o ne a thimula ebile a kgohlela ha bohloko. Yare ha ba ntse ba le tseleng, mokganni wa tekesi a bulela seyalemoya ho buwa ka COVID. Mme o fihlile a kgathatsehile haholo ebile a tshohile a tshohile a bile a nahana hore e mohlomong mme enwa o hlokometse ka kulo ena. Ya ba mme o kopa hore re se kene phaposing ya hao ya boroko. O fihlile fela a ya phaposing ya hae ya boroko. Ha hona seo a ileng a se tshwara ho ya ka mono. O ile a re kopa ba bohle hore re se ke ra kena ka phaposing ya hae. Tjhe. lefu lena le sehlooho sena. Le utlwisitse batho ba bangata bohloko.

Mehleng ya hona jwale, nka tjho ke re dintho di fetohile hobane ha o ile di-clinic-ng mane. O tla fumana mola o molelele wa bana ba banana. Ke bolela batjha ba tlileng ho tla thibela pelei. Ba e leng hore ba kgathatseha ka bokamoso ba bona mme ba batla ho dula ba bolokehile. Jwale he, ha ke sa utlwela ka dikereke tse leng hore di kgahlanong le sena. Nakong ya hona jwale, dikereke di kgahlanong le ho ntsha mpa hobane di kgolwa haholo hore ke sono mahlong a Modimo.

Batsofe ba sokola haholo ka tjhelete ya modende haholoholo batsofe ba e leng hore ba dula le mahlena a bana. Ke bolela bana ba bona ba banana kapa ba bahlankana bao ba dulang ntlong ya thitelo. Bao e leng hore ba nwa. O tla fumana haele nako ya modende, ba nka tjhelete ya nkgono kapa yona ya ntatemoholo, ba ya ka yona monateng moo ba ileng ho nwa teng madila. Jwale he, ke ne nka rata hore ntlo e nngwe le nngwe e leng hore e na le motho ya moholo, ke bolela nkgono. Mmuso o kenelle ho ilo sheba hore na hantlehantle ba ntse ba phela hantle na. Ho fetolwe bodulo ba nkgono kapa nkgono a nkuwe a siuwe madulong ao e leng hore o a hlokomeleha teng.

Tharollo eo ke nang le yona bakeng sa batho bohle bao e leng hore ba kgahlanong le tlhokomediso ya thobalano e bolokehileng batjheng, ke hore bohle bao e leng hore ba kgahlanong le seo, ba kopanywe nqa le nngwe mme ba bontshwe bohlokwa ba thobalano e bolokehileng. Thobalano e bolokehileng e ka fedisa malwetse. E ka thibela bana bao eleng hore ha ba ka ba rerwa. E ka fedisa le bana bao e leng hore ba qetella ba lahluwe mmileng, dintlong tsa dintlwana. Jwale he, ba tlameha ho bontshwa bohlokwa boo ba hore ha se susumetso ya hore batjha ba etsa thobalano, empa e le ho leka hore ba dule ba bolokehile le ho qoba maemo a fe kapa a fe a mabe bophelong.

Hobaneng ha le le bohlaswa ha kaana? Hobaneng le se na kgathalo? Ho tla jwang hore e be le lahlela meriana e fetetsweng ke nako ka mora shop-o moo bana ba ka kgonang ho e nka mme ba e ja, ba e sebedisa? Na ebe le batla ho bolaya setjhaba sa rantsho? Tjhe! Ka nnete, le mphoqile haholo. Ke swabile nko ho feta molomo. Ke tlameha ho tsebisa ba Lefapha la tsa Bophelo bo Botle ka ketso ena.

Nna nka lakatsa ha mmuso o ka thusa batho ba dikojwana dimahetleng, bao ba sa kgoneng ho finyella dijo tse nang le phepo e ntle. Hore ba leme metsaneng ya bona. Ba fuwe peo ke mmuso. Ba leme ditholwana. Ba leme meroho ka mefuta ya tsona hore ba tle ba kgone ho iphedisa hobane theko ya dijo e nyolohile haholo. Jwale ho boima hore bona ba kgone ho reka dijo tseno. Ke ka ho bana ba bona ba qetetse ba sena phepo e ntle, mme ba bolawa ke malwetse a ka thibelwang ha bonolo.

Batho ba neng ba tshwerwe ke COVID ne e le hodimo haholo. Dipetlele di ne di tletse, ho ne tletse ho tu, moo ho bileng ha se be le sebaka sa batho ba bang. Jwale he batho ba leng hore ba ne ba tshwaeditswe ke COVID-19 ba ne ba utlwa eka ba kgethollotswe ha ba ne ba batletswe tulo e leng ya bona fela mo batlang ho dula teng. Jwale ba ne ba utlwa e ka sepetlele se na le kgethollo e kgolo, empa fela ho ne ho se jwalo. Ho ne ho tlameha hore ba etse seno hore ba thibele tshwaetso e se fetele ho ya bathong ba bang.

Pheko tsa setso di teng tseo e leng hore di a tshepahala mme di a sebetsa haholo. Jwalo ka ho tshwara ke leino. Ha o pain-elwa ke leino, ho na le sefate se leng hore o tlameha ho ya ho sona. O kge makala a sona mme ha o fihla ka lapeng e be o a hlapa. O a a tula. O a kenya pitseng, o be o tshela metsi o a bedisa. Ha a qeta ho bela o nka lebekere la hao, o tshela moriana o no. O emela hanyane hore o fole hanyenyane feela o se fole haholo ho ba ha o no sebetsa. O fole hanyenyane, mme o o phoke jwalo ka tee. Ha o qetile o o behe lehlakoreng leo leino la hao le leng bohloko ka teng. O o mome for nako e ka etsang metsotswana e hlano. Then o bo o tshwela. O se o nwe, o o tshwele.

Ka ha ho dulwa ho hlaselwa Lefapha la Ditshebeletso tsa Tshohanyetso tsa mmuso, ho boima haholo ho batho ba kojwana dimahetleng hobane jwale re tlameha ho ya di-chemist-ing ho ilo reka meriana. Ebang o se na tjhelete, o tlameha ho ya ho bomashonisa o ilo kadima tjhelete hore o kgone ho ilo reka meriana eo e leng hore o hloka thuso ya yona. Ho boima ka nnete. Boshodu bona bo totile.